Swo sungula leswi tibangi ti swi langutaka loko munhu a kombela xikweleti tanihi mukombeli lomuntshwa ti langutisa swikweleti leswi u nga na swona sweswi muholo wa wena xikan'we na nhlawulo wa ntirho.

Swivutiso swa nkoka leswi ndzi nga swi vutisaka tanihi mutsundzuxi ndzi nga se teka xiboho hileswaku xana hi wihi ntsengo wa ku tirhisa khadi xikan'we na vuyelo byo tirhisa khadi hi ku engeta ni migingiriko wa ku hakela.

Mpimo wa xikweleti xa n'hweti na n'hweti lowu u nga wu tirhisaka eka khadi ra xikweleti wu lawuriwa ngopfu hi mpimo wa xikweleti lowu vekiweke hi bangi ku nga yona mali ya le henhla leyi u pfumeleriweke ku yi tirhisa.

Munhu a nga endla xikombelo xa mali yo tlula mpimo hikokwalaho ka swiyimo swa vutomi leswi n'wi susumetaka ku lava mali yo tala ku tlula leswi a nga swi kotaka ku hakela swivangelo leswi swi nga katsa ku tikeriwa hi swilaveko swo pakanisa swo tanihi ku hakela swikoloto ku xava swilo swa nkoka ku langutana ni swiphiqo swa rihanyo kumbe ku pfuxa bindzu.

Ku xaviselana ka forex i ntirho wa ku cincana ka mali ya matiko yo hambana eka makete wa misava hinkwayo vaxavisi va xava ni ku xavisa mali hi ku ya hi ku cincana ka minxavo ya yona leswi nga vangiwaka hi swilo swo tani hi mahungu ya ikhonomi swiyimo swa tipolotiki ni swipimelo swa timali swa matiko forex yi tirha hi ku ku tirhisa tipulatifomo ta online leti xavisaka va nga xavisaka eka tona hi nkarhi wa xiviri.

Mali leyi tirhisiwaka eZanzibar i Tanzanian Shillings naswona ku hundzula tirhandi ta Afrika-Dzonga ku ya eka TZS swi nga endliwa hi ku tirhisa ma bangi ya le matikweni switirhisiwa swa digital swo tanihi forex exchange kumbe ku hundzula mali eZanzibar eka switolo swa ku hundzula mali swi boha ku kambela exchange rate ya nkarhi wolowo hikuva yi cinca nkarhi na nkarhi hi ku ya hi swiyimo swa ikhonomi.

Mimpimo ya ku cincana ka mali ya le handle yi khumba vafambi na van'wamabindzu hi ndlela leyi nga vonakaka swinene hikuva yi cinca siku na siku hi ku ya hi mphakelo na xilaveko xa mali swiyimo swa ikhonomi ni mahungu ya tipolotiki vafambi lava yaka ehandle ka tiko va langutana ni ku cincacinca ka mali loko va hundzula mali ya vona ku ya eka tiko leri va endzelaka rona naswona loko mpimo wu ri ehansi va kuma mali yo tala hi xinkadyana kambe loko wu ri ehenhla va lahlekeriwa hi xiphemu xa mali ya vona.

Eku pfuleni ka akhawunti ya le bangi ku ni magoza yo hlaya lama faneleke ku landzeleriwa hi ku ya hi muxaka wa akhawunti leyi a lavaka ku yi pfula munhu u sungula hi ku hlawula muxaka wa akhawunti ku nga va ku ri akhawunti yo hlayisa mali ya muholo kumbe ya bindzu kutani a ya emahlweni a tisa swilaveko swa nkoka swo tanihi khadi ra xivumbeko vumbhoni bya ndhawu leyi a tshamaka eka yona ni vumbhoni bya muholo loko swi laveka.

Loko ntsongwana ya mina yi lava ku pfula akhawunti ya le bangi ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a sungula hi ku pfula akhawunti ya ku hlayisa mali hikuva yi pfuna ku dyondza ku hlayisa mali hi ndlela yo sirhelela ni ku tirhisa hi vutihlamuleri ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a pfula Capitec bangi hikuva yi tiviwa hi ku va ni swilaveko swo olova swa ku pfula akhawunti ku hakela swintshuxo swo tala hi ntsengo lowutsongo ni ku nyika vukorhokeri bya mobile banking lebyi olovaka ku tirhisa.

Loko ndzi pfula akhawunti ya le bangi ro sungula swivutiso leswi ndzi nga ha swi vutisaka swinharhu swi katsa leswaku xana ku ni mali yo sungula kumbe yo hlayisa leyi ndzi faneleke ku yi hakela xa vumbirhi xana ndzi ta kota ku tirhisa akhawunti ya mina hi mobile banking kumbe internet banking xo hetelela xana ku ni ntsengo wa ku humesa mali ku xava kumbe ku hundzuluxela mali eka akhawunti yin'wani.

Akhawunti ya cheke i muxaka wa akhawunti ya le bangi leyi endlaka leswaku munhu a kota ku tirhisa mali ya yena nkarhi wun'wana ni wun'wana hi ku tirhisa check khadi ya ATM kumbe ku hundzuluxela mali hi ndlela ya digital yi kongomisiwa ngopfu eka ku tirhisa mali ya siku na siku ku hakela swikweleti ni ku xava swilo yi hambana na akhawunti yo hlayisa mali hi leswi akhawunti yo hlayisa mali yi nga ni nsirhelelo wo hlayisa mali hi nkarhi wo leha naswona yi toloveleka ku va na ntsengo wa ku pfuxela mali leyi ya ka eka munhu.

Loko ndzi pimanisa tiakhawunti to hlayisa mali leti humaka eka tibangi to hambanahambana swi boha ndzi vutisa swivutiso leswi nga ndzi pfunaka ku hlawula bangi leyi faneleke xikan'we na swilaveko swa mina ndzi nga vutisa leswaku akhawunti yi tisa ntsengo wa ku pfuxela mali lowu ringaneke naswona ku ni mali yo hlayisa kumbe yo sungula leyi ndzi faneleke ku yi hakela.

Tibangi ti lava vumbhoni bya adirese ya vutshamo loko u lava ku pfula akhawunti leswaku ti tiyisisa leswaku u tshama endhawini leyi u yi vuleke ku sirhelela vukorhokeri u bya timali ni ku fikelela swilaveko swa nawu swa ku tiva mutirhisi wa vukorhokeri bya bangi.

Loko ndzi ri ebangi ku ya pfula akhawunti leyintshwa kutani mutsundzuxi a ndzi byela leswaku vumbhoni bya mina bya adirese ya vutshamo a byi amukeleki ndzi nga titwa ndzi karhatekile hikuva a ndzi ta va ndzi langutele ku hetisisa ntirho wa nkoka kambe ndzi ta ringeta ku tshama ndzi rhula ndzi kombela ku twisisisa kahle kutani ndzi hlamula hi ku kongoma.

Makhadi ya xikweleti lama hakeriwaka mali ya lembe na lembe ma endla tano hikokwalaho ka swivangelo swo karhi leswi ni ndlela leyi ma tirhisaka ha yona hi swilo leswi ma nyikaka swona eka mutirhisi leswi swi nga ha katsa ku hakela swipfuno ni mindzulamiso ya nkoka xikan'we na ku hakela vukorhokeri byo hlawuleka.

Ina loko khadi ra wena ra xikweleti ri ri ni mali ya lembe naswona ri nga pfariwi u ta ya emahlweni u yi hakela hambileswi u nga ri tirhisi.

Mali ya lembe na lembe ya khadi ra xikweleti yi nga tlheriseriwa loko u khansela kumbe u pfala khadi kambe swi ti tshega hi nkarhi lowu u endlaka ha kona ni milawu ya khampani leyi leyi ku nyikaka khadi.

Ina mali leyi hakeriwaka lembe na lembe ya hambana hi ku ya hi muxaka wa khadi ra xikweleti leswi swi vangiwa hileswaku makhadi lama hambanaka ma nyika mivuyelo mindzulamiso ni byo hambana naswona leswi swi endla leswaku ntsengo wa wona wu hambana.

Mimpfuno ya khadi ra xikweleti leri hakeriwaka mali ya lembe na lembe ri na mimpfuno leyi u nga yi kumaka leyi katsa mivuyelo ya vuhahisi mivuyelo ya mapoyinti ni cash back vukorhokeri byo sirhelela mutirhisi xikan'we ni vukorhokeri byo hlawuleka bya VIP.

Swilo swa nkoka leswi u faneleke ku swi langutisa u nga se hlawula khadi ra xikweleti swi katsa xiyimo xa wena xa credit, ntsengo wa ntswalo, tindlela ta swibalo swin'wana mivuyelo ni mindzulamiso xikan'we na vuhlayiseki bya khadi.

Makhadi ya xikweleti ma tirha tanihi ndlela yo ku nyika mali ya ku lomba ya nkarhi wo koma leyi u nga yi tirhisaka ku xava swilo kumbe ku hakela vukorhokeri u nga ri na mali ya xihatla eka wena loko u tirhisa khadi bangi kumbe khampani leyi ku nyikeke khadi yi hakela mutirhi wa ntirho hi ku kongoma kutani wena u fanele ku tlherisela mali eka vona hi nkarhi lowu vekiweke.

Leswi swi lawulaka leswaku u fanele ku hakela mali muni eka khadi ra wena ra xikweleti i ntsengo wa leswi u swi tirhiseke ntsengo wa ntswalo xikan'we na ku hlayisa ku hakela ka xiphemu xa ntsongo.

Ndzi hleketa leswaku loko u nga ha swi koti ku hakela khadi ra wena ra xikweleti ti-fees ta ku hlwela ku hakela khampani ri nga ha tatisa ti-fees tanihileswi khadi ra wena ri sukaka ri nga hakeriweki xin'wana ku nga ha onhakala a credit score ya wena tanihileswi u nga ha ri hakeleki khadi xikan'we ku nga ha tlakuka a ntsengo wa ntswalo eka khadi ra wena.

Matsala lawa u faneleke ku va na vona loko u lava ku kota ku pfula akhawunti ya xikweleti swi fanela xitifiketi xa ku tivisa vumbhoni bya adirese ya vutshamo vumbhoni bya mali leyi u yi kumaka n'hweti na n'hweti xikan'we na swipimelo swa malembe ni mbango wa credit.

Ndzi twa eka xiyanimoya leswaku vatirhi va mfumo lava nga ni nkarhi wo leha va tirha va nga kuma khadi ra xikweleti leri nga ni swipimelo leswi ringaneke ni mivuyelo ya nkarhi ndzi lava leswaku ndzi lava ndlela yo tshembeka yo hakela swilo leswi nga xihatla ku fana ni ku xava online kumbe ku endla ti-booking ya ndlela ta vu hahisi naswona ndzi nga hakela hi nkarhi lowu landzelaka leswi swi ta ndzi pfuna ku aka mbangu wa mina wa credit naswona loko ndzi tirhisa kahle ndzi nga kuma mivuyelo yo fana ni ma-point kumbe cash back.

Switirhisiwa xa ku tlula mpimo wa mali i mali yo xupula leyi khampani ya khadi ra xikweleti yi nga ku hakerisaka yona loko u tirhisa khadi u fika u hundza credit limit leyi ku nyikiweke yona.

Swivutiso leswi ndzi nga ha swi vutisaka loko ndzi fika ebangi swi nga ha katsa leswaku xana ndzi fanele ku hakela mali ya overdraft hi nkarhi muni xana ku na nkarhi lowu nga fikaka lowu ndzi faneleke ku hirisa ku hakela wona xa vunharhu xi nga ha va lexaku xana ku na penalty loko ndzi hlwela ku hakela.

Kokwana mali yo sungula ku pfula akhawunti i ya nkoka swinene leswaku akhawunti ya wena yi sungula ku tirha a wu nge koti ku humesa mali hinkwayo ku fikela nkarhi lowu mi hlanganiseke leswaku u kuma ntswalo hikokwalaho naswona u papalata ku hakela mali yo hlawula.

Nkoka wo va munhu a ti pfulela akhawunti ya bangi leyi a yi tsakelaka wu le ka leswaku akhawunti leyi yi hlangana kahle ni swilaveko swa yena swa timali vutomi bya yena bya siku na siku ni swikongomelo swa nkarhi wo leha.

Tindlela leti munhu a nga ti tirhisaka ku kambisisa akhawunti ya yena a nga ha tirhisa mobile banking kumbe internet banking leswi swi pfuna leswaku u kota ku kambisisa akhawunti ya wena nkarhi wun'wana na wun'wana handle ko famba u ya ebangi.

Munhu wo ka a nga lavi ku pfula akhawunti ya bangi ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku akhawunti ya bangi a hi ya vanhu lava nga ni mali yo tala ntsena kambe yi pfuna munhu un'wana na un'wana ku hlayisa ku lawula ni ku sirhelela mali ya yena hi ndlela leyi nga ni vuyelo.

Swiletelo leswi munhu a faneleke ku swi landzelela loko a pfula akhawunti ya le bangi hileswaku ku pfula akhawunti ya le bangi swi lava ku lungheka ku tiva leswi u swi lavaka ni ku twisisa ya yona leswaku u nga ha ha tikeriwi hi nkarhi lowu taka.

Munghana ku pfala akhawunti leyi u nga ha yi laveki swi ku ponisa mali swi sirhelela vuhlayiseki bya wena naswona swi hlayisa vito ra wena ra timali ri tshama ri basile mikarhi hinkwayo.

Tibangi ti koka mali yo karhi endzhaku ka ku humesa mali eka fixed akhawunti u nga se fika nkarhi hikuva u tlule eka ntwanano naswona mali leyi yi pfuna ku vuyisa leswi bangi yi lahlekeriweke hi swona hi ku humesa ka wena ka nkarhi lowu nga si fikaka.

Ku endla leswaku mali yi kokeka yi ya eka fixed akhawunti handle ko yi veka hi voko i ndlela yo olova yo tiyisa ku hlayisa naswona yi pfuna leswaku mali yi kula hi ntswalo handle ko tikeriwa.

Loko munhu a lava ku pfala akhawunti ya yena ya le bangi ku nga ha va Capitec ABSA kumbe FNB ku na magoza ya nkoka lama faneleke ku landzeleriwa leswaku ntirho wu famba kahle naswona a nga si sala a ri ni swiphiqo endzhaku ka sweswo magoza yo pfala akhawunti ya le bangi ma katsa ku kambisisa leswaku akhawunti yi le ka xiyimo lexi nga ri xa kahle ku humesa mali hinkwayo leyi nga kona eka bangi ku endzela branch ya bangi xikan'we na ku kuma vumbhoni bya ku pfala akhawunti ya wena.

Swivangelo swo va vanhu va hlayisa mali yo karhi yo ka yi nga humi nkarhi na nkarhi hileswaku ku hlayisa mali leyi nga humeki nkarhi wihi na wihi i ndlela yo tivonela eka swiphiqo ku fikelela swikongomelo swa nkarhi wo leha ku hola ntswalo ni ku dyondza ku lawula mali hi vutihlamuleri.

Mali leyi kalaka yi nga tekiwiki nkarhi wihi na wihi i vuvekisi bya timali eka bangi nkarhi lowu mi hlanganiseke bangi yi yi tirhisa ku endla ntirho wa yona wa timali naswona hi ku tlherisela yi ku nyika ntswalo lowu tlakukeke loko nkarhi wu hela.

A ndzi ta titwa ndzi hlundzukile kumbe ndzi kanakana loko ndzi va ndzi humelela hi ku kokeriwa ka mali yo karhi ndzi nga swi langutelanga leswi swi suka swi kombisa nkoka wa ku twisisa kahle ya akhawunti u nga si nghena eka yona.